Ho bohloko ho phela le motho, motho a ba se na insurance. Ho ba tsa bophelo ha re ditsebe. Ho bohloko ho ba yena motho o tla ba phomotse, lona le setse ka mathata. Ho hlokahala di-hash, ho hlokahala lekase, ho hlokahala hore re patale le mokoti, ho hlokahala dintho tse ngata ka tlung le tshwarwa ke hlooho. Hobane tshwantshe le kopa kopanye ho bohloko haholo. E kile ya nhlahela koduwa eo, empa ha laba beterenyana hoba motho ke ne se ntse ke inshorile, tsa lepato tsa ba hantle. Empa dijo, re la ra kopanya mona le mane le mekoti ra ipatala. E bohloko haholo ke re batho ba batsho, batho ba Rantsho ha re ba nang le di-insurance re tle re tlohelle ho ba na le stress haholo re opuwe ke hlooho.

Ha e ndule hantle ho hang hoba nako e kgolo le e nyane, rona bo mme re thola re jere merwalo e mengata e re fetang. Motho wa ntate o tla be a ya a lo nka ditjhelete. Ha qeta ho di nka ditjhelete, a ba ya a lo a lo nwa tjhelete tseo le bakgotsi ba hae a sa etsetse le yena ngwana oo wa hae tse molemo. Jwale nna ke re ntho e eo e seke ya etswa hobane e bohloko, e bohloko. Merwalo e sala le bo mme. Ha se bo ntate ka ofela mara bo ngata ba bo ntate ba etsa. E utlwisa bohloko yona e bohloko.

Tjhe, ha ke dumellane le kgwebo ya bona ya matjhonisa. Empa e ya thusa haholo, le hape re na le lebitso ba reng ke pokola, e ya thusa. E thusa batho be leng hore ba e hloka ka nnete. Empa ditefello ka morao ke tsona tse seng ntle. hobane o ka kadima hundred Rand a o tlo tlameha o kgutlise e le Hundred and fifty. Jwale tjhelete e ngata eo eo tlamehileng o lefelle ka morao, ha e be hantle. E ne ha ba batla tjhelete ya bona ba e batla ka nkane. O tlo tlameha o ba patale le ba tla o shapa, ba etse dintho tse seng right, ba o senyetse jwalo jwalo jwalo. Le bona ha ba na pelo for batho, ka nako e kgolo le e nyane.

Dumelang, ke ne ke kopa thuso ka mabapi le moedi wa sekoloto. Ke ne ke kopa le o phahamise o monyane haholo jwalo ka ha ke na le mabaka a fetang moedi o le nfileng ona. Ke kopa le mphamisetse ona ke tle ke kgone ho etsa dintho tse ngata ka mona ka tlung tse shebaneng le nna. Ke mme ka tlung, ke ntate ka tlung, ke nna a etsang bo nnete ka bo johle hore ho a jowa ka tlung. Re ba na le dintho tsa ho apara le tsa ho itshasa. Ka kopo ka kopo ne ke kopa le nketsetseng jwalo le mphamisetseng.